Into efunekayo ukuze sihlale sikhumbula, umntu funeka angazilibali imvelaphi yakhe okokuba usuka phi, okokuba uphuma kwikhaya elinjani. Uyabona uba ezo nto zombini uzibambile soze uyilibale indlela ononxiba ngayo, soze uyilibale indlela ondiliseke ngayo kwizinto ozinxibileyo ngoba indlela esasinxiba ngayo mandulo yayisonwabisa abantu abadala.

Ndicinga okokuba kungavela isiNgesi ngoba umzali nalapha endlini funeka etshintshile, kuthethwe esi siNgesi kwenzele into yoba kube lula emntwaneni.

Kwelam icala isiNtu sisiNtu, iimpahla zefeshini ngezefeshini andizidibanisi. IsiNtu ndisinxiba ngendlela endandinxiba ngayo mandulo isiNtu, andisidibanisi nefeshini yangoku.

Ukuba sendiphumile kwibanga leshumi ndiza kuzama ukuthengisa, ndizame umsebenzi ndikwazi ukhawulelana nabo kule meko bajongene nayo.

Oku kuye kuncede kakhulu okokuba uphakamise intlonipho yasemva ekhaya, imbeko ebantwini. Umthobele umntu, umazi omnye umntu ungamjongeli phantsi umntu. Ungathi kuba ulapha uzixelele into yoba uze wedwa apha, funeka uyazi okokuba uphakathi kwabanye abantu, uzawukwazi ukuhlalisana naba bantu. Uyamkele kuwe into yokuba ukude ngoku kwifemeli yakho, uzokuhlala naba bantu wakhe ubuhlobo.

Indlela esetyenziswayo isenye kweyam ilali. Sisabenza ngalaa ndlela akukabikho mehluko, akukho tshintsho. Iseyilaa ndlela eyayiqhutywa ngelaa xesha sisakhula.

Ndakhe ndaya komnye wemigidi apho amakhwenkwe ayexabana khona aze akhupha iimela kwahlatywa yanye kuwo, wasweleka. Yayingumbono ombi kakhulu lowo kwaye yandothusa ngoba yayiyinto eyayiqala ukwenzeka. Isizathu soku ke, kule mihla siphila kuyo amakhwenkwe ngabantwana abancinci, banikwa ubutywala bakhawuleze ukunxila balwe bakugqiba.